Nna ke utlwa ke sa e utlwisise haholo taba ena ya hore, ka tlung moo, ke dulang re ka bua senyesemane fela, jwang re na le puo ya rona mona ka tlung. Ha ke e bone le ntho e ntle hoba, tlametse re rute le bana ba rona, ho bua puo ya rona. ba ka se bue senyesemane sekolong, ba kgutle hape ba tlo bua senyesemane ka tlung, ha e sebetse jwalo, re bue re tlo bua ka tlung. Pou ho ne ho le bohlokoa haholo, hore ha re le re bue dipuo tsa rona, jwalo ka , ke ona maikutlo aka, dipuo.

Moradi wa ka, jwale ka ha o le moradi wa boreneng, tseba hee ngwana ka hore, wena o ka se etse dintho, jwale ka bana ba bang, ka ntle ka mona. Tsa hao dintho, o tlo di etsa ka tsela e fapaneng, ka lona lebaka lena, la hore dintho tse tshwanang, le wa hao, eo e leng hore ka ba bone hore o moradi ho ba moradi wa morena. Empa ho jwalo puo ya hao, bua ka mokgwa oo ho utlwahale hore o wa boreneng, o kase bue kapa mametse ka nako o nenne o hopole hore ngwana.

Dumela kgotsi, tjo kgotsi wa tseba, ha ke hantle moyeng mokgotsi wa ka. Tjo mokgotsi, atjhe hle, ke hore, mona lapeng mokgotsi, ba se ba mpatletse molekane. Hee, mokgotsi waka, nna ke bitsitswe maobane, ke bolellwa tsona taba tsena tsa hore, bekeng , ke iswa, atjhe mokgotsi waka, wa tseba nna . Eo ke ithateleng yena ke Thabo. Jwale ha nyadiswa le motho oe ke sa mokgotsi. TJo kore hake tsebe mokgotsi hore ke etseng , atjhe hle , ke jwang, eo ke ratang atjhe mokgotsi, atjhe tjo, atjhe mokgotsi ka taba ya .

Nna ka moo ke tsebang ka teng. Baetapele, ba lebollo ha baye sekolong, ho lo ithuta, ho ithutela ho bollotsa ba bang, empa se etsahalang ke hore le bona ba tswang moo, lebollong. Jwale seo ba ithutileng sona lebollong, ba se nkang, ba bolotsa, ba nkang . ke ha ele hore hee, ntho di se di etsuwa ka tsela engwe, empa tsela eo ke e tsebang, ke . Ha ngata ngata ho nkwa batho, bao e leng hore, ba ka dilemo, ba bone ntho tse bophelong. e be ba nthong tsena tsa .

Nna ke bona ho ka thusa haholo, ha dikolong tsa bana ba rona, re ka kenya dithuto tse tshwanang le tsona tsena, tsa hore ho rutwe bana ho pheha dijo tsa setso. Ho ka ba le nako e behwang ka thoko, hore bana ba rutwe, ka setso, le dijo tseo ba ka di phehang ,, mme ho hotle haholo, ha bakaba le ena, yang ho , kapa ha ele hore, ha hona , bana setso, bo, ha ale , ba rutwa sesotho, kapa ba rutwa , barutwa , kapa engwe ya di . Ho ka thusa hore nakong eo, ho bo ho so le yona taba ya hore, ba ho pheha dijo tsa setso.

Mokgotsi waka, wa tseba ka molao ona wa rona wa mona Afrika Borwa, wa hore, ha se o ntsheditswe lobola, o le mosadi, ho tshwana le ha o nyetse ka molao, wa karolelwano, ya ho lekana ya dithoto. Jwale mokgotsi waka, ke ne se hee ke o bolella, hore jwaloka ha o tla lobolwa, ke maemo o tla A na eo, hoba ha . Hotjhong hore, ntho e leng tsa , monna wa hao, tsanang le tsona, hase tsa hao o .